Ukusungula izindawo zokupheka zomphakathi, imiphakathi ingahlangana ngokuzithandela ukusungula amasonto athize, isandla ekuphekeni ukudla okujwayelekile, loku kungasungulwa yimiphakathi enothando, izinhlangano zendawo noma amabandla. Amangadi omphakathi, abahlali bangahlangana bakhe igadi lomphakathi lapho kutshalwa khona imifino.

Dala indawo ephephile nenethezekile, mema umfundi ukuba ahlale endaweni ezolile kude nezinye izingane ukuze azizwe ekhululekile ukukhuluma, sebenzisa amazwi athambile nomzimba ovulelekile, ukubuka emehlweni, ukumamatheka kancane. Qaphela izimpawu ezingokwenyama , kungaba amehlo abovu noma ekhala, ukunyakaza okusheshayo noma ungakwazi ukuhlala endaweni eyodwa. Lalena ngobuqotho nangokuzwela, mlalele ungamphazamisi, buza imbuzo evulelekile nengakhuthazi ukwehluleka.

Igama lomkhankasi, izinhloso eziyisisekelo, ukuqwashisa umphakathi ngobungozi bezimangalo ezingelona iqiniso zemkhiqizo yokukhipha ubuthi, ukuhlukanisa phakathi kokudla okunempilo nezindlela ezingaphephile zokucoca umzimba. Ingqikithi yomyalezo, ukukhipha ubuthi akudingi amaphilisi, imikhiqizo emningi ye-detox, ayihlolwanga ngokwanele, xhumana nodokotela phambi kokusebenzisa noma yini. Iziteshi zokuxhumana, ukubandakanya nabantu abahlonishwayo njengothisha, odokotela kanye nosaziwayo.

Izikhungo zezempilo ezisendaweni ukwakha noma ukuthuthukisa izikhungo zezempilo zasemakhaya ukuze kube nokugcina imithi ezindaweni ezisondelene nomphakathi. Izitolo zemithi ezihambayo, ukusebenzisa izimoto eziklanyelwe ukuba yizitolo zemithi ezihambayo, ukusebenzisa ubuchwepheshe bokulethwa, ezinye izindawo ezinzima ukufinyelela kuzo zingasizakala ngokulethwa kwemithi ngama-drones.

Izizathu ezenza kube yicebo elihle ukuwamukeleka emiphakathini, imithi yendabuko isetshenziswa kakhulu ezindaweni zasemakhaya, loku kunciphisa ukungathembi izibhedlela noma abezempilo. Isipiliyoni sabelaphi bendabuko, banolwazi oludluliselwa ngezizukulwane futhi ngokuvamile bazi izitshalo ezisebenziswayo ezingalapha izifo ezithize, kunezinga eliqinile lokuhlola ukuphepha nokusebenziswa kwale mithi.

Ukulibaziseka kokuthola insiza uma kunenesi eyodwa ebheke konke okuhlanganisa ukwelwashwa kwezifo, izimo eziphuthumayo loku kudala ukulinda okude, okungagqugquzela abanye ukuyeka ngokuphelele ukusebenzisa izindlela zokuvimbela inzalo. Ukwanda kokukhulelwa okungahlosiwe, lapho abantu bengatholi izindlela zokuvimbela inzalo ngesikhathi, umthelela empilweni yowesifazane, ukungakwazi ukulawula isikhathi nezinqumo mayelana nezingane kungabalimaza impilo yomzimba nengqondo yabesifazane.

I-prostate iyingxenye ebalulekile yesisitimu yokuzala, ukuthola izinkinga kusenesikhathi kunciphisa amathuba izinkinga ezinzima. Kwenziwa ukuhlolwa kwe-PSA test okuyi-prostate specific antigen egazini, noma ukuhlolwa kwe-prostate nge-finger DRE, abesilisa banconywa ukuthi baye kudokotela njalo kakhulu uma kunezimpawu zokuchama ezingajwayelekile.

Indlela i-steam inhalation esebenza ngayo ukuvunguza umswakama ukuba nomphunga oshisayo emoyeni, kusiza ukuvimba umphunga futhi kuthambe isitho sokuphefumula. Ukwenza imisoco emisameni, izinzuzo ezingaba khona ukunciphisa ukuvimbela nomkhuhlane, ucwaningo luveza ukuthi umswakama oshisayo ungase usize ukunciphisa ukuvumbeka, i-nasal congestion, ukuqeda ukucasuka nokuvuvukala, imikhawulo nokungaqinisekisiwe. Ayikho i-cure yama-viral infections.

Ukuhlola ukubukeka nokupakishwa amabhokisi noma amalebuli alimele noma ashintsiwe, bheka umbhalo osobala amaphutha okubhala noma izingxenyekazi ezintuleka noma ezibukeka ziqoshiwe. Ukuhlola usuku lokugcina, bheka ngokucophelela ukuthi usuku lokuphelelwa kwalo muthi kwilebula , inombolo , izimpawu zokusebenzisa imithi engavumelekile. Qinisela ukuthi imikhiqizo ibhalisiwe ka-SAHPRA noma ka-SANASA.

Ukubhekana nesimo kanye nokunxenxa umfundi ukubanikeza imininingwane enengqondo, ukubanikekela imizwa yabazali, ukulandela isimo nokubika, isifundo, ukusiza umfundi esimweni esiphuthumayo kufuna ukuba khona ngokushesha. Uphendule ngezwi elithambile nengqondo evulekile, nokuxhumana ngokusobala nabazali.

Ukudala indawo ephephile nokwethwenjwa, inhlonipho nobumfihlo, batshele ukuthi yonke imininingwane yokuhlolwa izogcinwa iyimfihlo. Ukungacwasi, qinisekisa ukuthi abahlengikazi nodokotela abacwasi, mlalele ngobuqotho ngaphandle kokumehlulela, mtshele ukuthi akanqenqeleki impilo yakhe ebalulekile, mnike ithuba lokuzikhethela iskhathi sokuhlolwa.